Ukukhathazeka ngingakunciphisa ngokuthi uma ngithumela imali ngedijithali ngingamnikezi izinombolo ezikwazi ukuthi zikhiphe imali, ngize ngikhulume naye kumakhalekhukhwini sengimunikeza. Lapho ngizokwazi ukuthi noma kuthiwa kwenzakalani noma kungathiwa sebeyithathile ifoni yothandiweyo wami noma eyomuntu angimthumel'imali kodwa abanazo izinamba zokukhipha imali okuyiphini.

Hheyi umuntu unenkinga, umuntu unenkinga ngoba lemoto ilimele. I-insurance yami ifuna i-access fee enkulu engango-twenty thousand, ngizoyithathaphi leyo mali. Eyi kodwa ngoba igama lami lihle ebhange, ibhange lingakwazi ukunginikeza lemali, eyi kuzobancono.

Umuntu usenkingeni, umuntu usenkingeni-ke manje into ezothiwani le? Ngizoyithumela kanjani ngempela ngempela le mali? Hhayi maan, hhayi maan kumele ngizam'ukumsusa kumele ngizame ukumsus'uSphiwe emakhaya azohlala nami ngapha edolobheni. Ayikho phela lento.

Ngingasebenzisa u-Shoprite, uShoprite ngoba okokuqala awudingi ukuthi kumele uze ube ne-akhawunti uyifaka kunoma umuphi u-Shoprite imali nelunga liy'khipha kunoma imuphi u-Shoprite mele liphethe nje i-ID yalo kuphela. Uyashesha futhi kanti futhi u-Shoprite ukhona ezindaweni eziningi zasemakhaya.

Amakhadi esikweletu achaza ngokuthi uma ungesenayo imali obuy'holile uyakwazi ukuthi uthathe lelo khadi ulisebenzise bese uyalikhokhela kancane, likunikeza imali ethize ukuthi uzoyisebenzisa bese uyayikhokha kancane masuthola imali oyiholayo. Ububi balamakhadi ukuthi bukwenza ungabi ne-discipline usebenzise imali nom'ikanjani Uthembele ukuthi uzokwazi ukuthi mayisiphelile usebenzise le-credit card ngakho uhlezi uzoba sezikweletini.

Into yokuqala nje ngingabhala ngingabhala incwadi eya kuyo i-medical aid ngicele ukuba bangiphe ipholisi eyenza ukuba banqabe lokhu engikucelayo. Okwesibili, ngingacela udokotela angibhalele incwadi eqinisekisa ukuthi ngiyayidinga ngempela ukulashwa. Okwesine, ngingarephotha phezulu kwabantu abakhulu be-medical aid abaphathi bakhona.

Ukususwa kwalezikhungo abantu bangaphuma ezikweletini okokuqala, abantu bangakwazi ukufunda ukuzama ukusebenzisa imali le encane abanayo. Abantu-ke uma sebedinga usizo bangakwazi ukuthi baye emphakathini kubantu abadlala izitokufela baboleke kuzo imali. Abantu bangathatha nama-microloans baboleke iy'mali ey'ncane uma sebedinga imali.

UKaren i-overdraft ingamsiza ukuthi ngalezinyanga angaholi ngazo akwazi ukuthi abenemali akwazi ukusebenzisa i-overdraft ukukhokhela izikweletu zakhe noma ama-bills wakhe. Okwesibili u-current overdraft angamusiza ngokuthi engayitholi sekakumele athathe ama-loans ane-interest enkulu ukuze akhokhele ama-loans wakhe angasebenzisa yona i-overdraft kanti futhi u-Karen ingamsiza i-overdraft ekuthenini akwazi ukusebenzisa imali anganayo kodwa kumele azi ukuthi i-overdraft akusiyo imali yamahhala.